Ubungakanani besivuno buye bube nefuthe kakhulu kwezolimo. Ubungakanani besivuno buyakwazi ukuthi bukhuthaze okanye budimazise kwicandelo lezolimo nto leyo ekwaziyo kubo ukuthi ikhuthaze nabanye abantu ukuthi mabangenelele kwezolimo okanye bayibone iyinkcitha xesha. Kubalulekile kakhulu ukuthi isivuno sibe sininzi kwaye sibe sihle nto leyo ezawungenisa imali kodwa kwangaxeshanye ithi ikhuthaze nabanye abantu ukuthi mabafune ukubayinxalenye yecandelo lwezolimo.

Isityalo endinganomdla wokuthi ndisityale liorenji. Iorenji lifumaneka kakhulukazi ngexesha lasebusika ukususela ngabooMeyi, Juni kulapho lifumaneka kakhulu khona iiorenji kwaye lithatha iminyaka emihlanu ukuthi likhule ukususela ekutyaleni kwalo ekutyalweni kwalo kuthatha iminyaka emihlanu ukuthi umthi mawude ufikelele kwinqanaba lento yobana uthwale iziqhamo. Xa umthi sowuthwele emveni koko nyaka ngamnye okanye emveni kwaloo minyaka mihlanu then nyaka ngamnye umthi uye uthwale iziqhamo.

Yasoloko ikhona indingeko yemveliso yomoba, sugarcane ngamakhumsha ngoba kaloku i-sugarcane yinxalenye yezinto eswiti ngokwendalo kakhulukazi ngokuba abantu bethe bayikhathalela kakhulu impilo yabo basoloko bekhangela ukutya izinto ezisempilweni nto leyo ke ngoku ebabangela ukuthi mabahambele kude nakwizinto ezenziwayo ezifana neeswekile le yesiqhelo apho kuthiwa yi-refined sugar ungaboni ukubona kwabo ukuthi ngokwezempilo ayilunganga kakhulu. So umoba lo ungaluncedo kakhulu ekubeni uba kube khona ke ngoku into ezawuba yiswekile okanye into eneswekile but ibe yona iyeyendalo okanye ingu-natural ukutsho.

Yingenelo kakhulu ukuvelisa isityalo esingujongilanga ngaphezu kokuba iyintyatyambo entle ujongilanga kodwa ke noko ujongilanga ukwaveliswa neoyile yokupheka, sunflower oil ukutsho. Ujongilanga ukwaveliswa ioyile yokupheka kwaye kuquka kunye nee-seeds zikajongilanga, ezi zimnyama apha ebusweni bukajongilanga ziyatyiwa zona kuqala zisempilweni kakhulu. Abantu abagadileyo indlela abatya ngayo nabantu abasoloko bezabalazela ukuba sempilweni ezaa seeds zikajongilanga ngenye into abaye bayixabise kakhulu ukuthi mabayitye.

ukulima amahlathi, kakhulukazi uba siphila kwimihla apha amahlathi abantu bakuthi basoloko bewagawula. Kubaluleke kakhulu ukulima amahlathi sikhumbule ukuthi ukuphefumla oku kwethu, umoya esiwuphefumlayo, sixhomekeke kula mahlathi. Xa amahlathi ezawugawulwa onke aphele loo nto leyo izawuphinda ichane kwathina okanye izawuphinda kube nzima kwalapha kuthi, so kubalulekile ngathi ukuthi amahlathi siwalime sizokwazi ukuthi umoya uhlale ucocekile.

kukuba andiyazi, andiyazi nyhani andifuni ukuxoka. Andiyazi uba uMzantsi Afrika na unabo oomatshini ngokwaneleyo bokuthi uboya begusha bukwazi ukujika ibe buboya obunxitywayo. Kona kona siyazinxiba izinto esithi zezegusha kodwa ukuba bonele oomatshini ukwenza ezaa zinto sizinxibayo sithi zezegusha, andiyazi.

Ingakukuba laa mizimveliso yayikade ikho ayisavelisi okanye ivelisa okanye yayikade ivelisa izinto esingasazidingiyo kweli xesha siphila kulo, ivelisa izinto ezingasasebenzisekiyo kweli xesha thina siphila kulo. So umhlawumbi eyona nto inokwenzeka yinto yokuba ize itshintshwe ivelise ezinye izinto okanye kusenokwenzeka ukuthi ucelomngeni yimali yento yokuba kuphinde kwakhona kuvulwe laa mizimveliso ikwazi futhi iphinde iqhubekeke.

Ndicinga ukuba kunzima kakhulu ukuwutyala umbona ngoba kuko oko okudinga umsebenzi omninzi ngaphezu kokuwuvuna.

Ndingambonisa indlela i-oil eveliswa ngujongilanga edingeka ngayo kwaye ndimbonise noko sinokuthi sikuzuze, oko kukuthi imali esinokuyizuza ngokuthi sityale ujongilanga.

Hayi, abantu bakuthi abasenawo tu umdla wokuphuhlisa iindawo abahlala kuzo ngokutya abathi bakulime baze bakuvune kwiigadi zabo. Kunoko lowo unayo igadi kwakhe unayo ukuze ondle yena nentsapho yakhe.

Andiwazi, ndiqinisekile khona ukuthi akhona amazwe athi athenge isivuno sesiqhamo salapha eMzantsi Afrika kodwa mna andiwazi ukuba ngawaphi loo mazwe.

Ndinganomdla wokuba ndityale iiapile ngesizathu sento yokokubana iiapile sisiqhamo apho esifumaneka unyaka wonke. Iapile lithandwa ngabantu abaninzi kwaye mna kuqala ndilithanda kakhulu.

Imeko yomhlaba inefuthe kakhulu ekubeni uba isivuno sibe sihle silungele ukuthengiswa. Kungeso sizathu le nto kufuneka kuqinisekiswe ukuba nomhlaba ukwimeko yento yokuba kungatyalwa kuwo.

Umhlaba uthi uhlakulelwe nto leyo ezawunceda ukuthi amanzi akwazi ukungena phakathi emhlabeni naxa imvula inetha. Kungenjalo umhlaba uye ufakwe umgquba nto leyo ezawunceda ukuthi umhlaba ukwazi ukuba ngozawukwazi ukuba uvelise isiqhamo esihle kakhulu.

Izityalo ezivunwa ebusika liorenji yilamuni.

Iziqhamo ezivunwa ehlotyeni lipesika, yi-nectarine, li-plum, yi-apricot.

Likhaphetshu, yibrokholi, yikholiflawa kanti ke namaorenji.

Ngamapesika namagwava awakwazi ukumelana.

Zii-peppers, zii-green beans. Kanti ke khaphetshu, tapile zikho.

Ngumthi wetswele ngoba liyasebenziseka kakhulu.

Ukujonga ukuba ngaba umhlaba wam uzawukwazi ukuthwala isiqhamo esiyi-grapes ezawukwazi ukubamnandi ivelise iwayini yodidi.

Umhlaba wendawo endikuyo awumhlanga awukwazi kuthwala isiqhamo esiyi-grapes. Kungeso sizathu le nto ndingakwazi ukuvelisa iwayini.

Yi-grapes, liorenji nebhanana.

Zii-igrapes kunye neendidi ezahlukahlukeneyo zamaqunube. Wena qunube, wena blueberry, wena blackberry wena raspberry, zikhula kummandla waseKapa ngoba ummandla waseKapa unomhlaba ozifaneleyo.